Musi ndi tshi ṱoḓa u tshintsha masheleni, a tshi khou bva kha rannda uya kha dzi dollar. Fhethu hune nda nga ya hone nda tshintsha, ndi fhethu hu nonga sa Travel Ex, Master Currency Reign Foreign Exchange, na bannga khulwane. Dzine dzanga FNB na Standard Bank. Izwo zwiimiswa zwe nda zwi bula a fho nṱha, zwi vha zwi na madavhi kha dzi ḓorobo khulwane, na dzi airport dzo yaho nga u fhambana. Zwi vha zwo no leluwa u tshintsha masheleni kharali vha tshi khou ya kha i zwo zwiimiswa. Ndi zwone zwiimiswa zwi hulwanesa Afrika Tshipembe, zwi re na tshumelo ya nṱhesa.

Forex ndi makete kana fhethu hune vhabindudzi vha bindudza tshelede dza vho. Uya nga ha u fhambana ha mashango, vha tshi khou dzi bindudzela kha kharentsi dza maṅwe mashango. Forex i shuma awara dza fumbiliiṋa, maḓuvha maṱanu nga vhege. Ine ya vha uri, i a kona u ita mini? I a kona u thusa kha dzi na kha zwi purposes dzi nonga tourism, international trade na u porofita. Muthu anga kona u tshentsha tshelede yawe ubva kha rannda u ya kha euro, kana kha United States dollar. Ndi hone hune tshelede dza mashango dza rengiswa hone. Ndaa.

Zwi vha zwi songo tsireledzea nga uri muthu hezwi a khou tshimbila o fara masheleni manzhi, zwi ita zwo uri zwa vhoniwa nga ma dzi mbava. Vha mu tevhelele, vha nga ḓi mukhuthuza tshelede yoṱhe, a sala a sina iṅwe nga uri u vha a khou tshimbila na tshelede nnzhi. Sa na uri arali tshelede yawe zwi nga itea ya xela, arali tshelede ya xela zwi a konḓa uri i dovhe i waniwe hafho he ya xela hone. Tshiṅwe ndi tsha uri ya xela, zwi nga itea a balelwa uri u shumisa masheleni awe, kana u renga zwithu nga uri tshelede i ḓo vha yo xela.

Zwithu zwine muthu a tea, u fanela u zwi thanyela musi a tshi khou ṱoḓa u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe. Ndi zwa uri i zwi a tshi khou shandukisa masheleni ayo, tshelede yawe o no i shandukela kha iyo ya shango ḽine a khou ḓo shandukela khayo. I ḓo kona u ita zwoṱhe zwine a khou ṱoḓa naa? Tshelede i ḓo vha nnzhi, kana i ḓo vha ṱhukhu naa? Ndi nga zwo ri tshi tea u zwi dzhiela nṱha uri musi u tshi khou yo dalela mashango, vhunzhi ha zwifhinga u tea u dalela mashango ane a ḓo ri musi u tshi tshintsha tshelede ine wa nayo, yavha i tshi khou engedzea yo novha masheleni manzhi. Nga uri ndi hone zwi tshi ḓo, u tshi ḓo kona u ita zwoṱhe zwine wa khou ṱoḓa zwone, nga hayo masheleni. Ndaa.

Hune muthu a tea u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni, ndi dzi banngani, bannga khulwane dza ḽa Afurika Tshipembe, dzi a tenda muthu a tshi shandukisa masheleni awe. Huṅwe ndi kha hanefha kha mabindu ane a wanala dzi airport, kana vhukavha mabufho.

Bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex, ndi Access bank, Discovery bank, na Standard bank, Absa bank, na FNB ine ya ḓivhiwa nga upfi First National Bank. Ndi dzone dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho, nga ha Forex.

Forex ndeme ya yo ndi ya uri ikonomi i a aluwa nga u ṱavhanya, na tshelede ine ra i shumisa rannda, i aluwa nga u ṱavhanya. Na uri zwi vha zwo leluwa, u ita vhumbindudzi na maṅwe mashango ni khou shumisa forex. Na zwithu zwine na zwi renga kha maṅwe mashango a nnḓa, ni zwi renga nga mutengo wa fhasi. Zwi tshi khou itiswa nga forex.

Masheleni avha o vhulungeya nga uri Forex ndi a vhukuma, a i timatimisi nga uri u tshi khou bindudza nga forex na tshelede yau i a ṱavhanya u gonya, kana u vha na tshileme. Masheleni anga a vha o vhulungea lwa tshidele. Forex u mona na ḽifhasi ndi vhaṅwe vha vhavhambadzi, kana vharengisi vha tshelede vha hulwanesa. Ndi vhathu vhane vha a fulufhedzea kha zwa masheleni. Ndi tshelede i vha yo vhulungeam i vha yo tsireledzea. Forex ndi ya nṱhesa, ndi ya maimo a nṱha. Ndaa.

Mavemu ri a thanyela nga uri a ri suku ya fhethu ha nnyi na nnyi, hune ha pfi ho a shandukisiwa masheleni, kha tshi imiswa tshi kene. Fhethu hune ra tea u ya hone, ndi dzi banngani na kha mabindu haneya mahulwane ano shandukisa dzi tshelede. Nga uri ho no ḓalesa mabindu a u ḽa vhathu, kana a u roba vhathu, zwi tshi ḓa kha sia ḽa u shandukisa masheleni. U vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho tsireledzea, kana uri ri si fhiwe ma masheleni a sa shumi. Ndi nga murahu ha musi ro ya, kha zwiimiswa zwo themendelwaho nanga muvhuso. Zwine zwa ḓivhiwa na nga South African Reserve Bank u fhirisa kha vhathu. Ndaa.

Maṅwalo o ṱoḓiwaho, ndi basa na ḽiṅwalo ḽa aḓiresi ya hune nda dzula hone.

Ndi musi ndi sa swikeleli u wana credit card, zwi tshi khou bva kha uri ndo vha ndi sa vhei masheleni banngani. Fhedzi musi ndi tshi ḓadza fomo, ndo vha na khaedu ye yo. Zwe nda fhedza ndi tshi vho kona u vhea tshelede banngani. Ndo kunda nge nda vha ndi tshi vho kona u vhea tshelede kana masheleni banngani.

Ndi, mu eletshedza uri musi a tshi ita khumbelo, a khethe zwavhuḓi. A songo hovhelela masheleni manzhi, ane ha nga ḓo a kona. Musi muthu a tshi khetha garaṱa yo teaho, kha ite yo mulinganaho, ine ya eḓana na tshikwama tshawe kana na badzhete yawe. A songo ita khumbelo ya garaṱa ya zwikolodo, ine ya ḓo fhedza i tshi khou mubalela, kana i tshi khou mu dzhenisa zwikolodoni zwinzhi zwinzhi.

Zwithu zwine zwa vha zwa ndeme kha nṋe, ndi u ḓivha tshikwama tshanga, na uri ndi si fhelele zwikolodoni, kana u lifha zwikolodo nga zwikolodo. Ndi vhambedza nḓila dza garaṱa, ndi khou sedza badzhete yanga, kana masheleni ane nda kona u a fara, uri ndi si fhedze ndo phirimela zwikolodoni.

Ndo ita nga apu yanga ya bannga, tshenzhemo yanga ndi ya uri kana zwe nda zwi tshenzhela, hu ṱoḓea muthu ane a vha uri u panga masheleni manzhi vhukuma banngani, kana masheleni a ne a ya swika zwigidi zwiṱanu. Zwiṅwe zwe nda zwi tshenzhela ndi zwa uri, kha epe yanga ya bannga vha ya sedza, uri masheleni ane nda a dzhenisa kana kha, nda a shumisa nga ṅwedzi ndi mangafhani.

Ndi nga uri akhaunthu ya u vhulunga tshelede i ita zwa uri muthu a si shumise masheleni nga nḓila ya u sa londa. Nahone i a ita zwa uri masheleni, musi a kha heyo account, a bebe kana a zwale. Zwine zwa sia tshelede ine a vha o i vhulunga kha iyo account, i tshi vha nnzhi. Ngeno kha akhaunthu yo ḓoweleaho, tshelede u i shumisa nga nḓila iṅwe na iṅwe, nahone zwi vha zwo leluwa u phusukanya iyo tshelede.

Ya dibosithi yo dzudzanyiwaho, ndi akhaunthu ine ya to ri muthusi muthu a tshi khou ṱoḓa u bvisa tshelede, u tea u thoma a to ṅwalisa. A si ine ṋamusi nda nga soko uri, ndi khou ya u bvisa tshelede, nda ya nda bvisa. Nahone iyo account, tshelede musi i kha heyo account, i vha i tshi khou zwala kana i khou ita dzi nzwalelo. Lune tshelede yanga i ya vha i tshi khou gonya, i hanefho kha heneyo account. Iyo account, musi ndi tshi khou ṱoḓa tshelede, ndi ya nda ṅwalisa ho sala maḓuvha a furaru.

Zwi ita zwa uri, musi u tshi yo hula kana u tshi yo aluwa miṅwaha i tshi vha minzhi, u vhe wo no vha na tshelede nnzhi. Na uri musi arali u tshi khou shuma u muṱuku, u tshi yo swikisa miṅwaha ya furathi, u tshiya u bva pension. U vha wo no vhulunga masheleni manzhi, na uri a vha o no beba miṅwaha minzhi. Zwine zwa sia u tshi khou wana masheleni a sina vhukono.

Zwi thusa uri vhathu musi vha na tshelede kha mobile money vha i langa zwavhuḓi ngauri a u sokou i shumisa tshifhinga tshoṱhe ngauri musi muthu a na tshelede nnzhi tshikwamani u shumisa na nga nḓila ine ha kho ṱoḓa yone. Zwino nga mobile money zwi takadza uri u shumisa zwa vhuṱhongwa zwine a khou ṱoḓa zwone na uri a tshi tshimbila ha tshimbili na gwama o ḽi vhea tshikwamani zwine zwa nga vhidza mafobvu.

Arali life cover yo vha i tshi shumiswa sa thulusi mushumo une wa ita yone ndi a u ṱhogomela vhana vha mufu kana mufumakadzi kana munna wa mufu lwa vhutshilo hoṱhe nga masheleni na gurozari zwi sia vhana vha tshi khou kona u ya zwikoloni nga masheleni ayo hu sina ṱhahalelo ya masheleni na zwiḽiwa muḓini.

Ndi kudzhiele kwa masheleni musi ndi tshi khou bvisa kha ATM ya bannga yeyo zwe zwa sia i tshi khou dzhia masheleni manzhi vhukuma a u bvisa, zwo sia zwi khou ita zwo uri ndi vhe na u ṱoḓa u ḓivha tshiṅwe ndi u ḓura ha tshumelo sa musi ndi tshi posa masheleni kha iṅwe bannga ya fhano Afrika Tshipembe zwine zwi a dzhia maḓuvha tshelede kana masheleni a sathu swika.

Ndi uri tshikoro tshanga tsha zwikolodo tshi a gonya ndi a kona uri ndi tshi koloda fhethu huṅwe na huṅwe hu si vhe na u timatima kana zwithu zwa nga zwi tshimbile nga nḓila yone, zwi thusa uri na musi ndi tshi khou ṱoḓa u koloda futhi ndi a kona u wana masheleni a nṱha kana thundu ya nṱha nga u badela nga tshifhinga nga u ṱavhanya.

bannga ndi tshishumiswa tshine muthu anga shumise tshone u vhulunga masheleni awe, nga tshetsho tshishumiswa muthu u a kona hafhu u shumisa masheleni a hanefho hune avha hone a songo thoma a ya a bvisa masheleni.

Ndi u fhungudza masheleni ane a dzhiiwa musi u tshi khou shumisa account yau na masheleni ane wa tea u a dzhenisa musi u tshi khou vula akhaunthu.

Zwi nga ita uri ndi pfhe kana ndi ḓipfhe zwavhuḓi ngauri ndi a kona u badela zwavhuḓi ndi songo dzhaya ndi sina mutsiko nahone ndi tshi khou kona u shumisa tshe masheleni anga nga nḓila ya vhuḓi hu sina mutsiko zwi dovha hafhu zwa thusa uri musi ndi tshi ndi tshi khou shumisa ayo masheleni kana ndi tshi khou badela personal loan yeyo zwi ita uri arali i miṅwaha minzhi zwithusa uri ndi vha ndi sa kho isa masheleni manzhi manzhi zwine zwa sia ndi tshi khou dovha hafhu nda dzhena zwikolodoni.

Ndi uri arali ndi tshi khou badela ḽounu nga tshetsho tshifhinga dzi nzwalelo dzine nda ḓo dzi bvisa ndi masheleni mangafhani.

Ndi nga mu fha ngeletshedzo ya uri a dzhie masheleni a ne a ḓo kona hafhu u a badela nahone a si na nzwalelo nnzhi, zwi ḓo thusa na uri a si badele lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi tsha uri u a kona u shumisa masheleni kana u badela tshithu tshiṅwe na tshiṅwe a hanefho hune a vha a hone a singo thoma a to takuwa a ya a bvisa masheleni banngani nahone zwi vha zwo leluwa vhukuma, zwi vha zwi zwone zwo tsireledzeaho ngauri masheleni ane a vha a tshi kho to tshimbila na o nga tshanḓa a vha a songo zwi songo tsireledzea fhedzi nga mobile money u a kona u badela kana u ita tshithu tshiṅwe na tshiṅwe a hanefho hune a vha hone zwo leluwa nahone hu sina uri u tea u thoma a bvisa masheleni a ṋamela tshi endedzi.